Ngokunikela ngeendawo zokudlala eziphephileko, nezifikelelekako okunikela ngesizo lezezimali. Ngokusebenzisa iimfundo, nokubuthelela imali, nokukhuthaza amahlelo wokufundisa, ahlanganisa ubusubathi abasesebancani nabantu abahle abalingisako nokuqondisa.

Ukuzihlukanisa, nezemidlalo kungenzeka kungenca yezinto ezinengi. Lapho ukutlhogeka kweentambo kuvele kanengi, ukubangelwa kuvezwa okulinganisiweko, ukutlhogeka kwegugu elibonwako, nofana amava angakalungi.

Abadlali abasesebatjha beSewula Afrika baqalene neentjhijilo, zokufikelela emiqudelwaneni emikhulu yephasi loke. Ngebanga lokutholakala okulinganiselwako nokokubandululwa okusezingeni eliphezulu. Ukutlhayela kwezezimali, nokulinganisa imidlalo neemfundo, kodwana ukufikelela ipumelelo kungakghonakala.

ISewula Afrika ilungele, ukusingatha imidlalo emikhulu yamazwe ngamazwe, njenge ndebe yephasi yabafazi ye-FIFA. Indebe yephasi yombhoqo, imidlalo yekhilikithi kanye nemincithiswano yezemidlalo, ngebanga lesakhiwo sayo esiqinileko, ukusekelwa ngurhulumende kanye nerekhodi lokusingatha eliphumelelako.

Ukudlala imidlalo kuqinisa amasotja womzimba. Kusiza umzimba bona ulwisane nokutheleleka, begodu kungenzeka kwehlise ingozi yokugula.

Iye abanye abantu beSewula Afrika abanjingileko, bafaka hlangana abasomabhiliyoni abafana no-Johann Rupert, uNathi Kish, u-Gospecar, no-Patrice Motsepe, kanye nabantu abadumileko abafana no-Trevor Noah, u-Charlies Deron, u-Black Coffee, no-Shelto Coplee. Abanomnotho ophakathi kwama-thirty dollar weengidi, ukuya ku-eleven point two dollar wamabhiliyoni.

Iye, iminyanya yamazwe ngamazwe ingavula amathuba wemisebenzi. Ukusingatha iminyanya yamazwe ngamazwe njengama-olimphigi, nofana imihlangano emikhulu, kanengi kutlhoga ukuthuthukiswa kwesakhiwo esikhulu, ukulawulwa kweminyanya, kanye nokungezelelwa kwezokuvakatjha.

Umnotho weSewula Afrika uthembele khulu emayini, nezokulima. Kuthi umnotho wezemidlalo nanyana ufaka isandla ngokuqatjhwa kwezokuvakatjha nokurhatjha. Awuqakathekiswa begodu uqalwa phambili malungana nomnikelo we-GDP.

Ukutlhogeka kweensetjenziswa zemidlalo ezaneleko eenkolweni, kuveza isithiyo esikhulu ekubandakanyeni kwabantu abatjha emidlalweni, nanyana kunemivuzo emihle yokuzivoqavoqa nemidlalo.

Bobabili urhulumende nabadosi phambili besintu amakhosi, bahlanganyela umthwalo wokuthuthukisa imidlalo yesintu. Lapho urhulumende adzimelele khulu emthethweni, ukusekela ngemali kanye nesakhiwo. Ngesikhathi amakhosi adlala indrima eqakathekileko, ekuhlanganiseni umphakathi, nokuhlobana namasiko.

Iye ukusekelwa ziinkampani kwemincithisano yemidlalo eSewula Afrika kunomthelela ekudalweni kwemisebenzi ngaphakathi kwebubulo lezemidlalo.

Ngiyavuma imidlalo yesiko ingatjhugulula ibeziindlela zomqudelwano ngokutjhugulula imithetho encani. Ukubulunga amagugu wamasiko lokha nakunikelwa umncithiswano ohlelekileko.

Ivakatjhobukela lingakhuza umdlalo ngokwadisa ukubonakala kwawo, ngokuzibandakanya ngemiqimbi ukuthuthukiswa kwesakhiwo nokwenza isithombe esihle.

Ngingathandra bonyana ibeseSewula Afrika.

Iye, imiqudelwando yezemidlalo yendabuko e-FNB stadium eGoli ingadosa abantu abanengi, nangabe isebenzisa ukutjhisakalela kwezemidlalo yedorobha. Ibenemidlalo edumileko begodu ikhuthazwa kuhle.

Imidlalo yesiko efana nerabaraba ingakhuphula umnotho wendawo. Ngokusebenzisa amabhizinisi, ukuvula imisebenzi, ezokuvakatjha, nokuzibandakanya komphakathi, ngesikhathi kulondolozwa amagugu wamasiko.

Into yami yokuzilibazisa yi-volleyball ngombana i-volleyball yi-hobby eyanelisako ngombana inikela ngokusebenzisana okunamandla, kokusebenzisana. Ukuzivocavoca nokucabanga ngamaqhinga, ubujamo oburhabako bomdlalo bugcina abadlali bazibandakanya begodu bukhuthaza ukuthatha iinqunto msinyana.

Isipiliyoni sami se-season ye-volleyball njengombana belungiselela umnyaka wami wesibili wokuzama i-volleyball. Ihliziyo yami beyipompa msinya khulu esifubeni sami, bengicabanga bona bengihlaselwa yihliziyo. Ilanga elilandelako bekuzoba lilanga lokuthoma lokulinga begodu bengithabile khulu kodwana ngithuthukiwe.

Nangidlala i-volleyball izinto eziqakatheke khulu engizitlhogako yi-volleyball, inethi nendawo yokudlala, kungaba yikhotho nofana i-beach. Ngale kwezinto ezisisekelo ngidinga izambatho ezifaneleko, iinyawo kanye nezinto zokuvikela ezifana nama-knee pads kuya ngezinga lokudlala nendawo.

Into engizilibazisa ngayo yi-volleyball, i-volleyball ngumdlalo wesiqhema, yeke akusiyo into ongayenza wedwa nanyana ungazijayeza amanye amakghono afana nokukhonza nofana ukuzibekela wedwa. Ukudlala i-volleyball ngokuncintisana nofana ngokuzithabisa, ngokuvamileko kutlhoga okungenani omunye umuntu begodu kuhle khulu isiqhema esiphephileko.

Izinto zokulibazisa zivamise ukwenzeka ngesikhathi samahala, isikhathi esithileko siyangehlelo. Ezinye izinto zokuzilibazisa ngizenza qobe langa, kuthi ezinye zilungele ngepelaveke nofana ngeenkathi ezithileko zeveke.

I-volleyball ingifundise amakghono aqakathekileko kufakahlangana ukukhonza, ukudlulisa, ukusetha, ukuhlasela nofana ukubetha nokuvimba. Ngale kwamakghono la asisekelo godu ikhuthaza ukusebenzisana kwesiqhema, ukucabanga ngamaqhinga nekghono lokufunda emaphutheni.

Iye, izinto zokulibazisa ziqakatheke khulu. Ukuzibandakanya emisebenzini oyithandako ngaphandle komsebenzi nofana esikolweni kunikela ngenzuzo ezinengi ekuphileni kwakho kwengqondo nomzimba, ukukhula kwakho kanye nomsebenzi wakho. Nanyana abanye bangabona izinto zokuzilibazisa njengezinto zokuzilibazisa, zingathuthukisa khulu ikhwalithi yepilo yakho.

Lokha nawuphitjhekela into yokuzilibazisa umuntu angazwa imizwa emihle ehlukahlukeneko. Lokhu kungafaka hlangana umuzwa wokugeleza, lapho isikhathi sibonakala sinyamalala njengombana umuntu azibandakanya ngokupheleleko emsebenzini kanye nemizwa yokuphumula, ithabo nokuphumelela.

I-volleyball ithathwa njengomdlalo ojayelekileko nanyana ingathandwa njengeminye imidlalo yama-team, njengebholo yebholo nofana i-basketball, idlalwa khulu begodu ithokozelwa emazingeni ahlukahlukeneko, ukusuka ekuzilibaziseni okuvamileko ukuya emncintiswaneni wephrofetjhinali.

Ishosholoza yingoma yendabuko yeNingizimu Afrika.

Iingoma ezenza abentwana basebenze khulu zifaka hlangana ishosholoza i-hockey pockey, ihloko amahlombe amadolo neenzwane nangabe uthabile begodu uyazi. Iingoma lezi zikhuthaza ukuzivoqavoqa ukusebenzisana nokusebenzisana okwenza bona zibe zihle khulu emidlalweni yabentwana.

Iye, kumdlalo wegama irhelebha abentwana bona bazane begodu bathole iinrhuluphelo zabo ezihlukileko nama-talent wabo.

Abantwana bangahlanganyela emidlalweni begodu imidlalo eminengi ineenguqulo ezitjhugululiweko nofana amasimu amancani wabantwana ukudlala imidlalo kusiza abantwana bathuthuke emizimbeni emiphakathini nangokomzwelo lokha nabazithabisako.

Ukweqa ukugquma ngentambo kungafakwa eenkolweni njengencenye yefundo yokuzivocavoca nofana imisebenzi yokuzivocavoca yindlela ehle khulu yokwenza ngcono ipilo yemithambo yeengazi ukusebenzisana nesiqi.

Imidlalo yesiko ingabulungwa ngokusebenzisa ukutlola phasi imithetho ukuqinisekisa ukuvumelana nokutloliswa. Ukudluliselwa eenzukulwaneni ngokusebenzisa amasiko womlomo namasiko wamasiko ukuhlanganiswa kwazo zombili indlela kungasiza ukugcina amagugu wamasiko nobuqiniso.

Imidlalo yesiko yemisebenzi enemithetho ukudluliselwa eenzukulwaneni ngaphakathi kwesiko elithileko nofana isifunda inikela ngokuzithabisa ngesikhathi ikhuthaza amakghono wezehlalakahle yokucabanga newokusebenza.

Zilondoloza amagugu wamasiko zikhuthaza umuzwa wobunikazi nokubayingcenye ngokuhlanganisa iinzukulwana emasikweni wabokhokho.

Endaweni yangekhethu imidlalo yesiko efana nomrabaraba, umdlalo webhodi weqhinga, idiketo umdlalo ofaka hlangana ukuphosa amatje, idibeke isikununu umdlalo wokuqhuma ngentambo, ikhokho umdlalo wethengi kanye nediketo umdlalo webholo uyadlalwa.

Imidlalo yesiko ihlanganisa abantu ngokudlula umehluko njengemikhawulo yamasiko ubuhlanga nelimi ukukhuthaza umuzwa wokuhlanganyela nokuzikhakhazisa kwesizwe.

Ilutjha lifunda amakghono womzimba aqakathekileko afana nokusebenzisana nokulawula iinthuthi kanye nenzunzo zeengqondo nezemizwa ezifana nokutjheja okungcono ukwehlisa ukugandeleleka nokuqinisa ukuqina.

Imidlalo yesintu kufanele ifundiswe eenkolweni ukuthuthukisa ukuqina komzimba ukuthuthukisa ubuntu nokulondolozwa kwamagugu wamasiko.

Umehluko omkhulu ulele endleleni zawo kanye kwazo lapho imidlalo yesiko igcizelela ukuzivoqavoqa umphakathi kanye namagugu wamasiko ngesikhathi imidlalo yesimanjemanje yedijithali inikela ngamava we-multimedia athuthukileko nokuthintana kwephasi loke.